Go nnile le founu ya ka ya pele ile go ka dira botshelo ba ka botlhofu gonne ga ke ne ke batla go bua le malome kana ka bua le bangwe ba losika ba ke leng kgakala le bone ke ne ke tsaya founu yaka ke le tsa mogala ko legaeng, mme e fetotse botshelo ba ka thata mme bo botoka ka thekenoloji ya gompieno. Re nale di-App tsa go tshwana le Moya re na le App tsa go tshwana le WhatsApp le Facebook mo e leng gore ke eng o ka feleletsa wa bua le motho o mongwe le gore o kgakala le wena ka nako e nnyane.

Gore o itse gore dintlha tse di na le boammaaruri ke aka o rekile pampiri kana o ne kuranta kana wa bona kgang khutshwe mo mafaratlhatlheng. Mme ga o fetsa o ka tsena mo Google wa search-a gore a mme kgannyeng eo ke boammaaruri kana e na le maaka.

Ke tla botsolosa gore ke eng se o se dirang se sa tshwaneng le di-DJ tse dingwe di se dira gore thulaganyo ya lona e feleletse e le yone e bareetsi ba ratang go e reetsa le gore a di-topic tse le di dirisang di ama baagi kapa di aga baagi.

Go botoka thata ka go o kgona gore a go arabe ka yone nako eo ebile utlwe le matsogo a gage gore ba ntse ba tsoga jang ko lapeng, go na le gore o letse mogala. Ka tsatsi le lengwe o letsa mogala motho o santse a le ko ntlwaneng, mme a feleletse a sa kgone go boela mo go wena. Ka Wi-Fi kana ka inthanete Wi-Fi o kgona go boela mo go wena le kgona le go bua, mme le utlwe matsogo akaretsa le yang.

Go dirisa thata megala go ka feleletsa go nna le ditlamorago tse di botlhoko jaaka go latlhegelwa ke pono kana wa dirisa mogala wa gago o kganna mme o iphitlhela o le mo accident-eng ya sejanaga, mme go botlhokwa gore badirisi ba seke ba dirisa megala ya bone go feta tekano, mme ba shebele tsela e ba dirisa megala ya bone gore a mme e maleba go ba ka nna mo megaleng ya bone for go nna sebaka se se kae.

Motho a ka feleletsa a dirisa botlhale jwa maitirelo go ka searcher mongwe mo mafaratlhatlheng ka fela go tsenya leina la gage, mme se rona batho re sa kgone go se dira se botlhale jwa maitirelo bo kgonang go se dira ke go searcher batho mo inthaneteng ka go tsenya leina la gage mme rona re le batho re sa kgone. Fela rona re le batho re ka kgona go kwalla bangwe ba re ba itseng makwalo, mme botlhale jwa maitirelo bo sa kgone.

Nna data e ke dirisa ke ya Vodacom, mme ke dirisa data eo ka go tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase thata go feta tlhwatlhwa ya di-neteweke tse dingwe, gore ke tsene mo mo mafaratlhatlheng. Mme ke reka twenty-nine rand mme e ntsaya sebaka sa kgwedi ke kgona go tsena mo Facebook, mo mafaratlhatlheng mme ke kgona le go bala le ditaba online.

Ke a kgona go shebelela di series mme e ke e ratile ke series ya Blood Brothers, mme ke kgona go e boeletsa ga ka gore ke o ne mmamoratwa wa ka.

Ke nagana go botoka go go ka ithuta o le kgakala go na le gore o ithute ka namana ka gore ga o ithuta o le kgakala o kgona le go dira dilo tse dingwe tsa gore o kgone go bereka o tla o ithuta, mme ga ithuta ka namana o tshwanela ga ko go tlogela sengwe le sengwe mme o phele o le ko phaposiborutelong ka nako tsotlhe.

Diphetogo mo tlhwatlhwang ya data di tla ama badirisi ka gore bontsi ba bone ga ba kgone go fitlhelela data ka nako e le gore ba e tlhoka. Ke nagana gore unlimited ke yone e leng gore e ka diriswa gore ga motho a rekile data mo kgweding e nne gore o e reka gangwe fela mo kgweding, o ka tla gape a e reka kgwedi e latelang. Unlimited ke bona e le o ne le gore e ka feleletsa e nna botoka mo badirising.